Nṋe ndi funa u vhona mimuvi kha dzi platform dza u ṱalela nga uri dzi satelite dzi a thithisea musi hu tshi vha na mimuya na dzi mvula.

Zwiṱitshi zwi nga ramba vhaswa haningei radioni, uri vha ḓe vha kone u amba navho nga ha mafhungo o imaho nga uri, a ne a kwamana na vhaswa. Uri vha kone u wana kuhumbulele na zwine zwa khou itea kha vhaswa, zwi thusa uri na vhaṅwe vhaswa vha ya kona uri vha thetshelese radio.

Zwi vha zwi so ngo u lingana nga uri iyo Wi-Fi i vha i so ngo shuma tshifhinga tshilapfu tshine muthu a vha a khou ṱoḓa uri i shume ngatsho.

Ndo vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou ṱoḓa internet lwa tshihaḓu, fhedziha nda vha ndi sina data nda vha ndi si fhethu hu si na Wifi ya tshitshavha. Zwo mmbaisa nga uri ndo vha ndi khou tea u submitter mabammbiri a u applyer mishumo.

Zwiṱitshi zwine nda zwi takalela ndi zwiṱitshi zwa muzika ngauri ndi muthu a ne a funesa badi u thetshelesa muzika.

Luvhilo lwa Wi-Fi ya tshitshavha lwo fhambana badi na luvhilo lwa Wi-Fi ya muthu kana ya muḓini, nga uri Wi-Fi ya tshitshavha i vha i khou shumisiwa nga vhathu vhanzhi. Hu no ha, zwi a ita uri luvhilo lwa lwo lu tsitsele fhasi, i si tsha kona u shuma nga nḓila ye ya vha i khou tea u shuma ngayo yeneyo Wi-Fi.

Yo vha i tshi ḓo thusa nga maanḓa nga uri lwendo lwa hone ndo vha ndi sa ḓo dzula ndi si na internet kana ndi so ngo connecter na Wi-Fi, nda wana ndi sa khou thusalea.

Mashudu mavhi a hu na muthu a ne nda mu ḓivha a ne a shuma kha tshiṱitshi tsha radio vhuponi hune nda bva hone.

Nga nḓila i ne nda pfesesa ngayo ndi uri idzo khunguwedzo musi dzi tshi swika kha u ḓivhadziwa kha tshiṱitshi kana kha radio, ndi nga musi tshitshavha tshi tshi founela tsha ḓivhisa vhathu vhane vha khou shuma tshiṱitshini uri vha ambe mafhungo o imaho ngaurali.

Nṋe ndi vhona khaedu dzine dzi radio dza ṱangana nadzo hu u sa wana vhathetshelesi vhanzhi vhane vha vha vha khou thetshelesa tshetsho tshiṱitshi. Zwine zwa nga vha thusa ndi u amba mafhungo a ne vhathu vhanzhi vha vha vha khou nyaga u amba ngao kana u tamba muzika u ne wa swikelela kha vhathu vhoṱhe vha miṅwaha yo fhambananaho.

Nṋe ndi vhona internet i tshi khou thusa musi vhathu vha tshi kona u wana mafhungo kha ṱhingo dzavho nga uri ayo mafhungo a ya kona u swikelela muṅwe na muṅwe nga uri muṅwe na muṅwe u vha a na ṱhingo. Na avho vha sinaho dzi t-v kana vha sa koni u swikelela dzi TV na avho vha sa koni u swikelela u wana gurannḓa, vha ya kona u wana mafhungo kha ṱhingo dzavho.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u nga a huna zwine zwiṱitshi zwa nga ita u kona u kunga vhaswa uri vha thetshelese mutsho, naho wa nga itiwa nga nḓila ya u takadza nga uri vhaswa vha vha vha khou kona u vhona mutsho kha dzi ṱhingo dzavho musi vha tshi vula dzi ṱhingo.

Mitsho ya kha radio ya tshitshavha i ya thusa uri muthu a kone u ḓi dzudzanya, a kone u i ita zwo fanelaho kana a ḓi lugiselele kha ḽeḽo ḓuvha uri u ḓovha a khou ita mini, zwine zwa nga si mu khakhise nga mutsho

Tshifhinga tsho vhewaho tsho no vhuya tsha thithisa musi ndi khou vhona vidiyo kha internet, nda mbo ḓi thithisea musi tshifhinga tsho no fhela tsho vhewaho uri Wi-Fi i shume.

Mashudu mavhi dzi athikili a si kanzhi ndi tshi dzi vhalesa na u vhala mafhungo a zwa mitambo a thi a vhali. Hu no ha, a thi na mafhungo kana a thina zwinzhi zwine nda nga zwi amba kha iyi mbudziso.

Mashudu mavhi a thi thu founa kha mbekanyamushumo ya radio uri ndi dzhenelele nga uri ndi vha ndi khou ofha tshifhinga tshoṱhe. Musi ndi sa ofhi ndi tshi founa, mashudu mavhi a thi koni u dzhena kha heneyo mbekanyamushumo nga uri lutingo lwanga lu vha lu so ngo aravhiwa.

Mafhungo a u fhedzisa e nda apfa kha radio, ndi musi hu tshi khou ambiwa nga ha u sapota ṅwana uri khotsi u ya tendelwa u vhona ṅwana arali a sa mu sapoti, ayo mafhungo o ita uri tshitshavha tshi ambe nga ha nḓila i ne vhanna vhanzhi a vha khou sapota vhana vhavho nga ngeno vha tshi ṱoḓa u vha part ya vhutshilo havho. Zwo thusa kha uri zwi kaidze vhaṅwe vhanna uri musi vha tshi ḓo vha na vhana, vha a tea u dzhenelela kha mafhungo a u sapota ṅwana uri ṅwana a kone u tshila zwavhuḓi.

U ya nga ha nṋe maga a ne wa tea u a tevhedzela musi u tshi khou connecter na Wi-Fi. Ndi u funga Wi-Fi kha lutingo lwau, wa ṱoḓana na Wi-Fi yeyo u ne wa khou tea u connecter nayo, u tshi i wana, wa puṱedza wa dzhenisa phasiwede yayo uri u kone u dzhena kha yeneyo Wi-Fi.

Dzi radio dzi vha dzi khou thusa nga maanḓa kha u anḓadza mafhungo na u nekedza mivhigo kha tshitshavha. Hu ḓivha hu tshi tou vha hu vhathu vhane vha sa khou thetshelesa radio uri vha kone u wana yeneyo mivhigo kana dzi ndivhadzo dzine dza khou hashiwe dzi radioni.

U ḓi thusa kha u sa lavhelesa tshikirini tsha luṱingo tshifhinga tsho kalulaho, ndi nga ḓi vhetshela tshifhinga tsho imaho nga uri, tshifhinga tshi tshiṱuku. Thanwe awara nthihi kana mbili dza u lavhelesa tshikirini, nda dovha hafhu nda ḓi ṋea tshifhinga, awara nthihi kana mbili ndi sa athu u edela, hune nda vha ndo dzula ndi sa khou lavhelesa tshikirini tsha luṱingo uri ndi tshi eḓela ndi ḓi wane uri ndi khou eḓela ndi so ngo vhuya nda vha ndi khou lavhelesa tshikirini tsha luṱingo, ndi kone u edela zwavhuḓi na u awela zwavhuḓi na u awedza maṱo.